UMnyango wezoMsebenzi uyazi ukuthi ngivumelekile ukuthi ngisicele isicelo se-UIF ngoba-ke ngizoya nezinto lo ezifana namaphepha wami omholo, bakwazi ukubheka lapho ukuthi iliphi inani lemali elingafanele nokuthi ngisebenze isikhathi esingakanani.

Uyazi ukuthi amaphepha ahlukahlukene ongawasebenzisa mhlampe ngobufakazi bendawo ohlala kuyona, ukuthi uye eMnyango weNhlalakahle uyobona, uyobuza, uyobuza ukuthi kubhalise bani, igama likabani libhalisiwe. Futhi ube wazi ukuthi unephepha lamanzi elibiza wena, nokuthi ubuwokhokhela kahle amanzi futhi nokuthi indlu ibhaliswe ngobani.

Uma ngabe ubusebenza and ububhalisiwe emsebenzini uyakwazi ukuthi uzuze ku-UIF, uma ngabe nakhona bebakudonsela imali yakhona nyanga zonke.

Into esemqoka engayiyenza eyokuqala ukuthi ngikwazi ukuthi wonke umuntu ozobhalisa umshwalense, noma umuntu ofuna ukumbhalisa abe khona azokwazi ukuzikhulumela ngowakhe bakwazi ukuthi umsebenzi.

Yebo ngake ngazifuna iy'nzuzo ze-UIF ngoba ngangiphelelwe umsebenzi, ngangibona ukuthi ilonathuba ekumele ngilisebenzise ukuthi ngithole i-UIF ngikwazi ukuziphilisa.

Ngiyacabanga ukuthi umuntu mase kadlulile emhlabeni umshwalense, uma ngabe umuntu ubhalisiwe kufika isitifiketi sokufa, bakwazi ukuthi balekelele emndenini ngezincwadi ezichazayo futhi ezineqiniso.

Into engcono makuza kulezo ezeyimali zomngcwabo nokubhekana nengcindezi engokwezwelwe, ukuthi umphakathi uhlangane bakwazi ukuthi balekelele la bakhona khona nokuthi ngibeke umoya phansi, ngilindele bona bomshwalense, badlale indima yabo, badlale indima yabo.

Ngiyakwazi ukuthi ngibuyele emahhovisi wabo neyimpepha zami ezichazayo ukuthi ngikhokhelwe ngokweqile, nokuthi mhlawumpe ngibabonise yonkinto ukuthi ngangidonselwa malini. And futhi kumele ukuthi imali, ngithole mhlawumpe imali engakanani, elingene yonke leyo mali bebangikhokhela yona.

Ngiyaxolisa ngalokhu esekunivelele akwehlanga kungehlile. Into eyenzakalayo ukuthi kunesikhathi sokulinda ekumele silinde ngaso, umshwalense ukhokhe ngaso ngoba kunamaphepha ekumele bawalandele bawabhekisise ukuthi babone ukuthi imali izobe ibhadalwa ngokweqiniso. Futhi kunemlando abayilandelayo, kuyaphoqa ukuthi bayilandele ukuze yonke into ihleleke ngendlela efanele. Ngiyaxolisa kakhulu ngaloko osekunehlele.

Into eyenzakalayo into eyenzakalayo njengabantu bomshwalense into okumele siyimele ukuthi simele amahora amane, nayisikhombisa ukuthi kuze kuphume isetefiketi sokushona. Ngaleyo ndlela siyakwazi ukubona ukuthi umuntu usishiye ngasiphi isikhathi nokuthi iziphi iy'ndlela esingazisebenzisa ezisheshayo zokuthi, njengoba senishonelwe nikwazi ukuthola uncephezelo.

Ngizizwa ngingeneme kahle ngoba eyinkathini eyiningi imali yakhona iyinani eliphezulu kakhulu, kodwa-ke ngoba ngisuke ngiyidinga ngiyakwazi ukuthi ngiyamukele noma ngabe yimalini.